Mna ndiphuma noSaleng. USaleng ngumdlali endimbonayo obalaseleyo apha kwezi zebhola ekhatywayo zalapha eMzantsi Afrika ngenxa yokuzibonakalisa ebaleni ngokudlala, kwi-assist nakwamagowuli wenza kakuhle.

Yeyokuba abantwana bazawufunda ukuhlonipha abantu abadala kwaye nabo bakwazi ukuhloniphana futhi ke bafunde ukusebenzisana nokuncedana nokuncedisana.

Kunceda ulutsha ukuba bafumane iinto abazithandayo kunye okanye bafumane iinto abafana ngazo abazithandayo ukuze bakwazi ukusondelelana. Mhlawumbi bangafundisana nto okanye bangancedana entweni ethile ebomini babo ngenxa yokudibana kule midlalo bamane beyidlala kunye.

Mna ndicinga ukuba imidlalo enjena yiyo le iye yafundisa unyana ubundlobongela. Kwaye unyana xa ezibukela kakhulu izinto ezinobundlobongela, uzawuye abone ukuba yonke into azayisombulula ngobundlobongela xa engafundiswanga kakuhle ngale midlalo injena engakhange aziswe ukuba baziphatha njani abantu abadlala le midlalo inje.

Mna oyena mdlali ndimthanda kakhulu webhola nguLionel Messi ngoba ngoyena mdlali uqwalaseleyo kwezebhola ekhatywayo kwilizwe jikelele. Kwaye ngoyena mdlali udlala kakuhle kunabo bonke abadlali mna endibabonayo.

Mna ndingaya ukubukela i-Arts Festival ngoba ndingumntu oyithanda gqithi into edibenisene ne-art, umculo nezinto ezifana nedrama. Kwi-theatre ndingaya ndiyobukela nakwi-stand up comedia comedy.

Mna ndibona izibhola, eminye imidlalo efana nebhola yombhoxo nebhola ekhatywayo nazo zonke ezinye iibhola eminye imidlalo edlalwa ngabantu abaninzi.

Mna ndibona ukuba kungenxa yokuba ibhola yomnyazi awekho maninzi amadoda ayidlalayo. Engekho maninzi nje amadoda ayidlalayo ixesha elininzi kunyanzelekile ayidlale namanina. Edlala namanina nje kunzima ke ngoku ukuba aphuhle abonakale ukuba ayidlala njani kakuhle kanjani ngoba ke amanina awazufana namadoda kumdlalo omnye kwi-game enye. Xa inoba ngamanina odwa, ibe ngamadoda odwa noko lungabonakala uphuhlo lodlala kwamadoda kwibhola yomnyazi.

Kungenxa yokuba ibhola ekhatywayo yibhola yibhola yintlobo yomdlalo wokuqala apha eMzantsi Afrika eyaba eyakwazi ukuthi iqela elisimelayo ngayo liwine i-world cup yokuqala ngo-nineteen ninety-four ngoku kwakuqalwa ukuba ibhola ekhatywayo ibe nabantu abantsundu kunye nabantu abamhlophe etimini eyi-one yebhola.

Mna ndicinga okokuba kungenxa yokuba ibhola ekhatywayo ixatyiswe kakhulu kumdlalo wamakhwenkwe ngenxa yokuba abazali amantombazana wabo xa wedlala kakhulu ibhola ekhatywayo mhlawumbi anganeinjari angazilindelanga. Mhlawumbi banexhala leento kuba amantombi abo aethe-ethe kakhulu ukuba angadlala ibhola ekhatywayo ngoba ayisosipoti ayingomdlalo udlaleka lula ngamantombazana lo.

Mna ndicinga okokuba ndingamkhuthaza ngenxa yokuba kuza kuba lula ukuba adlale nabanye abantwana kwaye azive naye ekwazi ukukhululeka, engaziboni ehluke gqithi kwabanye abantwana xa edlala nabo.

Mna ndingamkhethelela isixhobo sefowuni ngoba kwifowuni kuzawuba lula ukuba afumane iinto ezohlukileyo ngaphandle kwemidlalo qha. Ngelinye ixesha xa ukwazi umthengela ifowuni uzawukwazi ukuthi naxa exakene nento yesikolo umsebenzi wesikolo akhangele nakwi-intanethi into enomnceda, akhangele into anofumana kuyo isisombululo sento edibanisene nesikolo angayifumana kwi-intanethi ngefowuni. Kwaye ke iPlayStation yona uzawubuya ayidlale, qha xa edlala kakhulu uzawukwazi ulibala nangomnye umsebenzi walapha endlini nowesikolo. Kanti ke xa enefowuni kuzawuba lula ukuba uzawuvele ayibeke ifowuni enze umsebenzi walapha endlini okanye ayenze owesikolo, aphinde abuye adlale ngefowuni emveni kwayo yonke loo nto ikwazi umncedisa apho nalapho. Naxa engekhoyo wena mzali wakhe umdinga umntanakho, kuzawuba lula umfumana xa enayo ifowuni.